Eka vurhangeri bya ndhavuko vanhu va nga dyondzisiwa leswaku a ku na munhu loyi a nga henhla eka munhu un'wanyana hinkwako ha ringana.

A ndzi ta vula leswaku tanihileswi hi nga hlangana namuntlha eka nkhuvulo lowu a hi amukeli tindlela ta yena ti n'wi basela na vumundzuku bya swa yena swi pfuleka hinkwaswo leswo biha swi fambela .

Swi pfuna leswaku vanhu va twisisa vanhu va ndhavuko ro karhi leswaku va nga hlamali loko vanhu va kha va nakona swi nyika vutivi ku tanihi maAfrika-Dzonga hi tivana ku lowu i ndhavuko wa ririmi rihi kumbe.

Vukati lebyi a byi hleriweke a ku ri lebyi a ku ri byona a byi tshama nkarhi wo leha ku nga vi na vubihi bya swona na lebyi vanhu a swi nga talangi va hambana kambe vukati lebyi bya sweswi vanhu va switwi swa cinca munhu va nga ha n'wi rhandzi kwalaho ku va ku ri na ku hambana hi ndlela ya .

Ntirho wa munhu endyangwini loko a karhi a kula a wu cinca hi ndlela ya ku malembe ma yena ma fanele ku vutomi bya yena na ku dyondza ka yena i hatla ku dyondza ku fika kwihi kumbe hi swona swi endlaka leswaku a cinca a dyondza a kota ku tirha mitirho liya na liya a ta kota ku .

Swi langutiwa hi ndlela yo hikuva swi tikomba munhu a ri karhi a ndhavuko wa yena a ri na ripfumeri ra leswi swi endlaku ku vanhu va muganga va n'wi languta hi .

A ndzi ta va tsundzuxa leswaku a va dyondzisi vana va vona ku hikuva loko va tshama va kha va ku lexi a ni dyi kondlo va hlupha vona mundzuku ka siku hikuva vatswari swin'wana va nga swi fikeleli vatswari va va pfumelela vana leswaku va va lawula a ku vi vatswari lava lawulaka vana va va hlawulela ku vana va landzelela leswi va vulaka swona vatswari hi ndlela yaleyo .

U fanele a va n'wansati loyi a ti rhandzaka wansati loyi a ti nyiketelaka eka mintirho ya yena kotaku ku vulavula kahle na vahariva va yena kumbe vini n'wansati loyi a nga na nhlonipho kombaku leswaku u lava ku aka.

A xi ta languteka ku ri xiambalo nga ri i nceka hala henhla hala hansi xi va na mabulomu kumbe nceka wa yellow hala henhla wo va na mabulomu hala xisutini ku ya hansi wu va wu ri .

Munhu loyi a ndzi lava ku fana na yena loko ndzi ri ku kuleni Oriel i nkulukumba Oriel Mbedzi va ku huma ehandle loyi a nga na mabindzu ya ku hlaya loyi ku nga munhu wa ku nga munhu wo hlonipheka etikweni.

Vavasati a va pfumeli ku burisiwa na hi malovolo ni ku va na timhaka ta malovolo kumbe ku nga va na n'wansati wun'we kumbe vambirhi pfuneta vavanuna loko va ri karhi va va vulavula hi timhaka ta malovolo malovolo ku burisana vavanuna laha va va ku na ntwanano eku heteleleni vavasati kumbe va ka mhani vo va kwalahaya.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va munhu a nga dumangi a swi vuli leswaku u phuntile kumbe a nga na vutivi byo karhi eka swilo swo karhi ku a dumile a swi vuli leswaku u tiva swilo hinkwaswo wena va nga ku teki ku u ri nchumu etikweni swa endleka u ri na vanhu hinkwavo.

Swiambalo leswi mbariwaka loko vanhu va lahlekeriwile swa ntima nakona swi vuriwa .

Swiambalo swa ndhavuko swi kombisa leswaku eka rixaka rihi nakona vanhu a va nyumi va rhandza rixaka ra vona ku fikela kwini.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku n'wanuna u yimela timhaka vana lava va ku va endliwini va va kona hikwalaho ka munhu un'wana na un'wana u fanele a va na vutihlamuleri eka loko munhu a ze a tsutsuma a swi kombisi vununa eka swiendlo swa yena munhu a yimeli timhaka ta yena.

Murhangeri wa xikolo u fanele a va a yimbile na yena to kumbe a va a swi mamarile kumbe a va a nyikiwe ku boha ndhawu leyi vanhu va yimbelelaka eka yona ku hambi ko ta vanhu lava nga na swa vusiku twela a ku na ku huma ka vona nakona ndhawu ya yena a ku ku fanele ku nghena vanhu lava va nga yimba.

Ku hlangana ka vanhu va seketela warikwerhu loko a va swi komba ndlela ya ntwelavusiwana ndlela ya munhu twisisa leswaku munhu i munhu hi van'wana vanhu nkarhi wun'wani vanhu swilo va nge swi koti va ri voxe va lava mpfuneto wo karhi karhi loko vanhu va ze va kota ku vona leswaku warikwerhu swi kombisa ku khomana na ku twanana .

Malovolo ya na nkoka hikuva a ku hlangana ka mindyangu yimbirhi yi va ndyangu wun'we wa vona wa jaha na n'wana wa ntombi ene swi komba tanihi mindyangu yimbirhi ku tivisana leswaku n'wana huma eka muti wa ka mani nakona u n'wana wa vona u teka mani leswi swi endla leswaku na mundzuku ka siku loko kumbe ku tshuka ku ve na ku lahleka ka vutomi bya wun'wani ka lava vambirhi ku holovisa .

Vatswari va fanele va tikhoma kahle emahlweni ka vana va vona vana va va kopela vana va teka leswi endliwaka hi vatswari va swi teka swi ri leswinene eka vatswari nkarhi wun'wani loko vana se va kurile va swi vona ku a va nga endli swona swi tisa tingana ematihlweni ya vanhu bya vana loko va fane va hlangana na vaakelani kumbe.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku loko hi ri edorobeni a wu yi kulu kumbe xivandla xikulu laha hi nga ta kota ku veka sirha ra hikuva switandi swa le madorobeni swi va swi ndhawu ya kona yi va yi ri yintsongo swinene.

Khale a vo vona loko n'wana a a va swi vona leswaku n'wana ri le ku ya evukatini laha a va n'wi vulavurisela kumbe ku n'wi nyiketa eka muti wo karhi nakona nkarhi wun'wanyani a ku nga ri kumbe o boheka hi swiendlo leswi a swi ri kona .

U tsemelela muroho ivi u yi chela potweni u chela mati u yi tshika yi nyana laha u nga ta chela tamatisi na nyala se yi ri karhi yi ri ku .

A ndzi ta teka vana va xinuna ku fana na ku dlaya tihomu ku yevula na ku na swin'wani swi tikaka ivi leswin'wana leswiya swa ku tshikela vanhu va .

A ndzi ta lomba swiambalo swa ndhavuko wa Xivenda leswaku namuntlha ndzi lava ku tlangela siku ra ndhavuko ya Xivenda hikuva ndzi twa yi ndzi tsakisa davuko hinkwayo leyi nga kona laha Afrika-Dzonga.

Ndzi nga va vitana hi tshama ndhawini yin'we mhaka leyiwani yi kumiwa ndlela yo ahluriwa leswaku loko hi zela hi va vitana leswaku hi ta ahlula lexi va nga na xona i ku va hi lava ku va rhamba tikuma va ri na hina eka xiyenge lexi hi nga ta.

Un'wana na un'wana u na ripfumelo ra yena kambe ku va vanhu vo tala va tshikisiwile swilo leswi a va va nyikiwa swin'wana swa vupfumeri kambe matiko na swona va ha pfumela ka swilo leswi a va pfumela eka swona.

Ndzi nga va hlamusela leswaku va tsundzuka xikongomelo nakona why hikokwalaho ka yini va nga ha tshami evukatini naswona timfanelo ta vona leti va faneleke ku ti endla va .

Ndzi nga va pfuna leswaku ndzi nga va hlamusela leswaku ro karhi a swi vuli leswaku u pfumela eka swilo swo hava va pfumelaka ka swona hi leswi ku nga khale na khale a va ri nakona ndhavuko wa vanhu i swilo swa .

Vanhu va le madorobeni hi xitalo a va na vuxaka va ri va makhelwani un'wana na un'wana u hanya swa yena a ri ku na ku pfunana ene a ku na ku twanana un'wana na un'wana u.

A ndzi ta va hlamusela leswaku swi na nkoka leswaku n'wana a tiva ririmi wa yena hikuva loko se va nga ha ri kona va vana va vona va va na vana hi ku ya ka nkarhi hi swona swi va kota ku hundzisa ririmi ra vona eka vatukulu ni vana va vula ririmi leri hlantswekeke leri ri nga na tlhela ri nga lahlekeriwi hi ndhavuko wa vona.

Hi ku ya hi ripfumelo ra vona swi komba leswaku va nga rhumela va kota ku pfuniwa hikuva hi hi swona swikwembu swa vona emahlweni na loko va ri karhi va ri tirhisa ra .

Hawa ku hava varhangeri va xisati rhangelaka i vanhu va rimbewu ra .

Ina ma va ma ri na ntikelo ku fana na leswi swi vitaniwaka nyimba ya ka .

Vukhomba bya xisati i ku nghenisa vanhu va na ku va nyika vutivi lebyi va faneleke va byi laha va dyondzisiwaka hi wanuna hi mintirho leyi va faneleke ku yi tirha evukatini nakona va khomiwa njhani.

Swi kombisa ku khomana eka vakokwani lava nga va hanyaka hikuva a va tsan'wanga .

A ndzi ta va hlamusela leswaku guxe ra kala naswona nakona vanhu va ta thyakisana hikwalaho ka guxe hikuva ri rheta ngopfu ndzi ta va hlamusela leswaku hi nga sweka tihove hi sweka na kwembe tshopi laha hi nga ta endla na xigugu na .

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku loko vanhu va ri ku holoveli kwini nakona hi yihi ndlela leyi va yi tirhisaka leswaku himpela swilo leswi a va ri karhi va swi ahlula njhani kumbe va swi kotekile na.